Ndzi nga ku ina mali ya vuya i mali leyi wena u nga kotaka ku va u vona leswaku u yi yisa ka khadi rihi leri wena u kotaka ku va u kota ku tirhisa rona hikuva mali leyi u va ku u yi hakerile lahaya ku va ku ri mali ya wena.

Ina mali ya hambana ku ya hi muxaka wa khadi ra xikweleti hikuva ku na vanhu lava va nga vanhu va va mabindzu lava va tekaka mali ya xikweleti hi ndlela yo yo aka kumbe ku endla mabindzu leswi vulaka leswaku va nge teki mali yo fana na munhu loyi a lavaku kumbe ndzi nga ku ku xava mpahla hikuva munhu wo lava ku sungula bindzu u ta lava mali yo tala swinene na mali leyi a faneleke a yi hakela ku fanele ku va ku ri mali leyi yo yelanaka na mali leyi yena a nga teka yona hikuva makhadi ma hambana tanihileswi vanhu va tekaka mali hi tindlela to lava ku endla swilo swo hambanahambana.

Khadi ri kota ku pfuna hi tindlela ta muxakaxaka yo hambana hikuva khombo rin'wana na rin'wana leri lavaka mali u nga kota ku hakela hi khadi ra xikweleti. Leswi vulaka leswaku khadi ra xikweleti ri na mpfuno swinene hikuva u nga kota ku tirhisa mali hi tindlela to hambana kumbe hi ndlela yihi na yihi leyi wena u lavaka ku tirhisa ka yona. U nga kota ku tirhisa mali ya wena endhawini yo fana na le nkosini hikuva nkosi a hi xilo lexi munhu a tshamaka a kha a xi tiva i xilo lexi humelelaka eka mani na mani nkarhi wihi na wihi leswi vulaka leswaku khadi ra xikweleti leri hakeriwaka mali ya lembe na lembe ri nga kota ku ku pfuna eka mixaka yaleyo tano so khadi ra xikweleti ra pfuna swinene.

Tanihileswi makhadi ya xikweleti ma nga tala kumbe ma nga tala ngopfu leswi munhu a faneleke ku swi langutisa a nga se hlawula khadi ra xikweleti i tiphesente leti munhu a faneleke ku hakela tona hi lembe leswaku i tiphesente tingani leti ti lavekaka loko munhu a hakela na leswaku khadi rero ri nga n'wi vuyerisa ka yini kumbe i yini leswi khadi rero ra xikweleti a nga kotaka ku ku swi endla hi rona tanihileswi makhadi mo tala kumbe makhadi mo hambanahambana khadi rin'wana na rin'wana ri na swileriso swa rona. Munhu u fanele a vona leswaku khadi leri a ri langaka i khadi leri yelanaka na swa timali swo yelana na yena leswaku mundzuku ka siku a nga vi a kha a tisola ku va a teke khadi ra xikweleti.

Makhadi ma xikweleti ma hakeriwa lembe na lembe hikuva i makhadi lama ma kotaka ku pfuna vanhu munhu un'wana na un'wana loko a ri karhi loko a ri karhi a tikeriwa kumbe ku pfuna munhu un'wana na un'wana loyi hi nkarhi wolowo a va ka a nga ri na mali.

Sweswo swi ya hi munhu leswaku yena u swi u titwisa ku yini hi ku hakela a hi swilo leswi swi sindzisiwaka munhu ku hakela hikuva khadi u va u nga ha ri ku ri tirhiseni hambileswi ri nga pfariwangiku kambe loko u twa i nga ri khadi rero ra ku pfuna khadi ra xikweleti u nga ha ri hakela lembe ni lembe.

Khadi ra xikweleti ku ya hi mina i khadi leri ri tirhaka loko u nga ri na mali kumbe loko u lava swilo swa xihatla leswi swi lavaku mali. Khadi ra xikweleti i khadi leri ri ku pfumelelaka ku tirhisa rona u nga ri na mali ivi u kota ku ri hakela endzhaku leswi vulaka leswaku khadi leri mina ndzi nga ri fananisi na xi xirindzamhangu hikuva i khadi leri ri ku pfunaka loko u nga tshembakangi nchumu kumbe u nga tshembakangi munhu.

Loko ndzi fika bank swivutiso leswi ni nga ta swi vutisa i ku vutisa mayelana na cheque akhawunti leyi ku ri hi swona leswaku loko yi tshame yi nga ri na mali yi nga va overdraft na naswona i yini xi lexi ni faneleke ni xi endla leswaku akhawunti ya mina yi nga vi overdraft.

Mina ndzi nga ku eka kokwana akhawunti ku ri yi kota ku tirha yi fanekele yi activate-iwa hi mali yo karhi laha ku nga mali leyi yi nga va ka fifty rhandi kumbe twenty rhandi sweswo hi swona swi nga ta endla leswaku akhawunti yi sungula ku tirha ku fana na tiakhawunti letin'wana nakona mali yi nge koti ku humesa mali yin'wana i mali yo tala yo tala kumbe yo hlaya hikuva yi na ti-limit ti-limit leti ti faneleke ti cinciwa leti ti nga ha setiwaka leswaku ti cinciwa hi vhiki kumbe hi n'hweti hi swona leswi endlaka leswaku akhawunti ya kokwana yi nga koti kumbe yi nge koti ku humesa mali hinkwayo i swilo leswi swi fanekeleke swi endliwa hi swona ni nga ta va hlamusela swona.

Nkoka wa ku va munhu a tipfulela akhawunti ya bangi i ku va a pfula eka bangi leyi yena a yi tshembaka kumbe bangi leyi yena a twaka i nga ri mali ya yena yi ta va yi ta kuma vuhlayiseki kona. Ku tipfulela bangi swi kahle hikuva u kota ku pfula eka bangi leyi wena u vonaka machajelo ya yona ku pimanisa na tibange letin'wana u tiva kumbe u vona leswaku loko wo chela mali ya so hi ta ku charger mali muni loko u yelanisa na tibangi letin'wani hi swona leswi ku swi endlaka leswaku swi va na nkoka swinene leswaku munhu a tipfulela akhawunti ya bangi.

Tindlela leti munhu a nga ti tirhisaka a nga tirhisa foni ya yena foni laha a kotaka ku cheka hi hi khodi yo karhi ku chekisisa khadi ra yena leswaku ri na mali yo fika kwihi kumbe xin'wana na xin'wana lexi a xi lavaka loko a nga ri na tifoni leti ta manguva lawa kambe loko ri na tifoni ta manguva lawa ku na app leyi u faneleke u yi download-a leswaku u kota ku chekisisa kumbe ku kambisisa akhawunti ya wena leswaku ti-charges ta yona ti njhani ende nakona yi khome mali ya njhani. Xin'wana xa kona u nga ya ka ti-ATM laha u nga kotaka ku fika u chekisisa khadi ra wena u cheka swilo swo fana na ku ri ku na mali muni ekhadini ra wena nakona ti-charges ta yona ti njhani u kota ku kuma bank .

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku mali ya yena yi nga hela yi nga hela a nga tivi leswaku u endle yini hi yona nakona tanihi ku hi hanya eka nkarhi wa sweswiwani swigevenga swi tinyikete matimba ku tshova etindlwini ta vanhu leswaku swi kota ku kuma mali so ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku mali ya yena yi va yi nga hlayisekanga loko yi nga ri eka akhawunti kumbe loko yi nga ri eka akhawunti ya bangi hikuva masiku lamawani ku veka mali yi nga ri a ka akhawunti ya bangi i swa hlupha swinene hikuva u hetelela u tirhisa na mali hi tindlela leti ti nga fanelangiki kumbe u tirhisa mali eka swilo leswi a wu nga lavi ku tirhisa swona hikuva yi va yi ri emavokweni.

Swiletelo ndzi nga ku i ku va khadi ra yena munhu ri tshama ri ri na mali leswaku ri a nga ri nga vi na ti-charges to tala leswi nga ta endla leswaku tin'wani ta ti-charges ta kona a nga ha koti le a nga ha i i fikeleli ku ti hakela i swilo leswi a faneleke a swi endla na leswaku khadi ra yena va nga ri pfali hikuva khadi loko ri tshama nkarhi wo leha ri nga ri na mali ri va ehenhla kumbe ri va eka nxungeto wa leswaku ri va ri pfariwa hikuva swi kombisa leswaku khadi rero a ra ha ri ku tirheni hikuva ri va ri nga ha ri eku ngheniseni ka mali.

Nkoka wa ku pfala akhawunti loko munhu a nga ha lavi ku yi tirhisa kumbe loko yi nga ha ri eku tirheni i ku va loko akhawunti yi nga pfariwanga u nga ha ri eku yi tirhiseni yi va yi kha yi charger hi n'hweti kumbe yi kha yi hlengeleta mali yo karhi laha u nga ta tikuma se u kha u kolota vo thousand something mali u nga ta hlamala leswaku ri yi va yi kha yi ta hi kwihi kambe ku va ku ri ti-charges ta n'hweti na n'hweti leti ti va ka ti kha ti tswalana. Leswi vulaka leswaku loko munhu khadi a nga ha lavi ku ri tirhisa swi na nkoka swinene leswaku a ya a ya ri pfala kumbe a vona leswaku u ri pfarile ku papalata ku va na ku kuma ti-charges na ku hakela mali yo tala leyi u nga zangiku u yi tirhisa na siku na rin'we.